Ukusetyenziswa kwemali yefowuni ekuhlawuleni izikolo kunokunciphisa ubuqhetseba kwintlawulo zemfundo. Abazali abasakwazi okanye abazali ukuba bayathanda bayakwazi ukubhatala isikolo besemakhaya, bengayi kwiidyunivesithi bephethe imali esisixa. Loo nto leyo ibangela ukuba babanjwe iinkunzi, babanjwe iinkunzi ngootsotsi, babethwe, babulawe ngenxa yokubana abantu abafuna imali ngobuqhetseba bayayazi, bayawazi amaxesha okubhatala iimali zesikolo.

Xa ndinokunikezwa ithuba lokuba ndikhethe phakathi kwesicwangciso sesibhedlele kunye neinshorensi yoncedo lwezonyango olupheleleyo, ndingakhetha i-inshorensi yezoncedo kwezonyango olupheleleyo. Ngoba yona indinikeza amathuba amahle okuba xa kuthe kwavela loo nto ingumcelimngeni kwezempilo kum, ndikwazi ukuya nakwesiphi na isibhedlele bandihlawulele iindleko zokugula kwam ukuze ndiphile kamsinya.

I-inshorensi yokungcwaba yosapho lonke inengenelelo eziloluhlobo. Xa uthe wanesehlo sokubana elinye lelungu losapho lisishiye, i-inshorensi leyo iye ikunikeze isixa semali esithile sokuncedisa ukuba ungcwabe elo lungu elo futhi likubhatalele zonke iindleko ukususela kwiindleko zokufowunela amalungu osapho, zokulungiselela kwakunye neendleko zokuthatha umzimba emotshwali ziwuse kwikhaya lomfi lokugqibela. Futhi i-inshorensi leyo ivumela amalungu amahlanu ukuba angene.

Intengiso yemoto endiyikhumbulayo kumabonakude yintengiso kaOne Life, eyona ntengiso ixhaphake kakhulu neyona abantu abayithanda kakhulu.

Xa ungumbolekisimali osemthethweni uba neengenelelo ezininzi kakhulu. Igengenelelo yokuqala ukuthi abantu abaninzi bayazi ngawe futhi bayazi ngomsebenzi wakho oncomekayo owenzayo ukubolekisa ngemali. Futhi xa imali yakho ibuya, ibuya inenzuzo enintsi. Loo nto ithetha ukuthi endaweni yokuba imali yakho ilahleke, uba nemali, iye ibuya sele iphindaphindiwe.

Ukuya koomatshonisa ukuze ukwazi ukufumana ukuphefumla kancinci kumatyala onawo ayisiso isigqibo esisiso eso. Kuba inzuzo yoomatshonisa inkulu kakhulu futhi ingongeza ikwenze ube noxinzelelo olukhulu ngaphezu kokuba uziva usengxakini enzima okanye uzibona unzulu kumatyala.

Xa uneinshorensi iingenelelo uba nazo zezi zilandelayo. Xa uthe wanengozi yemoto okanye imoto yakho yafumana ingozi, i-inshorensi iye ikubonelele ngesixa semali sokuba uyolungise imoto yakho leyo okanye ikubhatalele. Okanye ikunikeze imoto entsha endaweni yaloo moto endala ukuba imoto ithe yafumana ubungozi.

Ukuze ukwazi ukunciphisa ukuba namatyala amaninzi kufuneka ukwazi okanye uzazi ukuba ufuna ntoni ebomini. Wazi futhi nezinto ezibalulekileyo ekufuneka ukubana uyazikhetha. Umzekelo awukwazi ukuba ube namatyala empahla amaninzi ongazukwazi ukuwabhatala futhi la matyala amanintsi empahla angakwenza ukuba ungakwazi ubhatala. Loo nto leyo ikuvimbe okanye ikuvalele ukuba ungabi nayo indlela yokwenza amatyala amakhulu abalulekileyo anjengetyala lendlu okanye ityala lemoto. Ngoko ke kubalulekile ukuba umntu azazi ukuba ufuna ntoni ebomini.

Abantu baboleka imali koomatshonisa ngokuba besengxakini okanye befuna uncedo olukhawulezileyo. Abantu futhi baboleke imali koomatshonisa bengazi ukuba oomatshonisa xa befuna imali yabo bayifuna ngendlela enobundlobongela. Iingxaki neengxaki zabantu azifani. IsiXhosa sithi iingxaki zendoda zixananazileyo, loo nto ithetha ukuthi ingxaki zehlukene futhi nokuba abantu okanye oomatshonisa imali bayifuna ngendlela enobundlobongela kodwa ubunzima abantu abahlangabezana nabo kwenza ukuba abantu bangakanaki okanye bangahoyi ubundlobongela boomatshonisa.